Iy'kole zingagqugquzela ukuhlanganyela okulinganayo kwezemidlalo kwabafana namantombazane ngokuthi benze imidlalo efanayo. Ukwenza isibonelo, uma amantombazane edlala ibhola ley'nyawo, balidlale njengoba lisuke lidlalwa abafana ngoba isikhathi sizofana. Uma abafana bedlala ibhola lomnqakiswano, lizofana nebhola lamantombazane ngoba isikhathi nokwenza kuzofana. Lokho kuzokwenza ukuthi benze izinto ey'fanayo ngokulingana kwabafana namantombazane.

Isikole kungafuna senze isiqinisekiso sokukhuthaza ukuthi izilimu zala mazwe ahlukene amahlamu ziyakhulunywa. Noma okungenani kunabantu esikoleni abakwaziyo ukwamukela la bantu ngokwey'limu zabo. Nokwenza ukuthi ukudla kwabantu ngokwamasiko abo bazokuthola ukuze bazizwe bekhululekile endaweni abafikele kuyona, bangazizwa njengey'hambi. Bamukeleke ekuyiyona yona.

Ukucela amalungu omphakathi, sizohlangana sidingide udaba lokuthi njengoba sebeshise ihholo sibazise ububi besenzo sabo ukuthi ingqalasizinda ayicekelwa phansi uma ufuna enye. Ngokwenzenjalo sebedale umonakalo omkhulu kakhulu. Ngakho-ke sizocela nokuthi kube khona ilungu lakwamasipala nelungu lakahulumeni ngokwey'gaba zabo kusukela kumasipala kuya phezulu. Ukuthi bazokhuluma nawo umphakathi bawuchazisele ukuthi kwenzeka njani kusukela manje kuyaphambili.

Ingaqalisa ngokuthi isebenzise iy'ndawo zomphakathi, njengamasonto, amahholo, izenzele umculo, yenze imidlalo yeshashalazi, ukuze ichithe isikhathi yenze izinto ey'kahle ingazenzi izinto ey'zoy'faka enkingeni. Lokho kuzobenza nokuthi bazane, nokuthi ubani uthanda ini, ubani akakuthandi ukuthi. Ubani unekhono ekwenzeni ukuthi, ubani akanalo ikhona ekwenzeni ukuthi, bakwazi ukusizana bebodwa. Bese-ke ney'nhlaka zomphakathi zikwazi ukungenelela ukuze bathuthuke kakhulu baye phambili.

Ezemidlalo ziyaqeqeshana kakhulu. Ngoba zikunika ukuzithemba ngoba uyayenza leyo nto kugcine usuyibona nawe ukuthi lento le ngiyayenza futhi ngiyakwazi ukuyenza. Number two, isikhathi ngoba okunye kwenziwa ngesikhathi. Ngesikhathi umuntu eyenza uyaqeqesheka ukuthi afundiseke ngesikhathi, ukuthi uma ngenza into enje kufanele sengiyiqedile ngesikhathi esukuthi. Kuyamsiza ukuthi nje akwazi ukuthi isikhathi sibalulekile uma nje umuntu, kubalulekile ukusebenzisa isikhathi.

Iy'nhlelo ze-inthanethi, ziyakhuthaza ukubamba iqhaza kwabafana, namantombazane ngokulinganisiwe ngokobulili ngoba ingamandla . Ayikho into efukulwayo, idinga nje umuntu acabange ukuthi kufanele ngenze ukuthi manje, kufanele ngenze ka nje ukuze siphumelele. Ngalokho-ke akudingi ukuthi kuze kube ukuthi, hhayi akudingi abafana lokhu kudinga amantombazane, cha. Kuyafana kuba thatha ngokulingana ngoba akudingi amandla.